Ukuba ndingafumana idatha yasimahla inyanga yonke ndingayisebenzisa ekujongeni ulwazi kwi-intanethi enjengemfundo, iindaba, okanye imisebenzi, ukusebenzisa amaqonga okuncokola nabahlobo bam okanye usapho lwam kwaye ndingafunda nokwenza uphando kwizifundo zam endijongene nazo.

Ewe, ndicinga ingangumbono omhle kuba abahambi bangasebenzisa iWi-Fi ukujonga iindlela zokuhamba, amaxesha okukhwela, okanye ukufowunela abantu. Abathengisi abakwii-taxi rank bangasebenzisa iWi-Fi ukuphucula intengiso yabo ukufumana abathengi. Kubalulekile nakwizifundo zabafundi abahamba rhoqo kuba bangakwazi ukufunda okanye ukufikelela kwizifundo zabo zasekhaya.

Ewe, ndicinga ukuba yingxaki kuba ulutsha olukhoyo okanye abafundi bagqwesile ekusebenziseni i-intanethi kwizinto ezingabalulekanga ezifana nokudlala ii-games, ukumamela umculo, nokujonga ezinye izinto ezinxamnye nemfundo. Yiyo loo nto icutha ixesha labo lokuthi bagqwese ekufundeni amaphephandaba.

Ndisebenzisa idatha emalunga ne-five hundred megabytes ukuya ku-one gigabyte ngosuku kuxhomekeka emsebenzini wam. Nanzi izinto endizisebenzisayo kwidatha yam ngosuku, ukuphendula imiyalezo okanye ii-imeyile, ukusebenzisa ii-apps zokuncokola njengoWhatsapp, Facebook Messenger, ukujonga iividiyo zokufundisa okanye iindaba kuYouTube, ukwenza uphando okanye ukufunda izinto ezintsha, ukusebenzisa ii-intanethi zentlalo, ukuthumela izithuba okanye ukujonga ezabanye.

I-smartphone sibalulekile kwimihla esiphila kuyo, senza ubomi bube lula. Ukuxhulumana nabahlobo abakude, nosapho, nabantu esisebenza nabo emisebenzini. Siye sivumele abantu baxhumane ngokukhawuleza kungakhathaliseki ukuba basekhaya okanye bakumazwe angaphandle. Unokufowuna okanye uthumele umyalezo okanye usebenzise izicelo zokuncokola ezinjengoWhatsapp kunye noFacebook Messenger.

Ndingakhetha indlu encinci egcwele ngabantu kodwa eneintanethi ekhawulezayo kuba ibalulekile kumsebenzi wam ngakumbi ukuba ndisebenza emoyeni okanye ndifuna ukufikelela kulwazi, ukonwaba, okanye unxibelelwano. Nokuba indlu incinci kwaye igcwele ukuthetha, ukusebenzisana nabanye, nokwabelana ngendawo kunokwenza ubomi ube nomdla kwaye bufundise.

IWhatsapp neTelegram zibalulekile kakhulu kule mihla xa zithelekiswa neefowuni eziqhelekileyo. Zivumela abantu ukuba bathumele imiyalezo, benze iifowuni zezwi, nezemifanekiso, babelane ngamaxwebhu, iifoto, neevidiyo. Zikwabiza kancinci ngakumbi kwiinkcoko zamazwe ngamazwe. Yiyo loo nto abantu abaninzi bezikhetha kuzo zombini izinto kuba zinoqoqosho nakwezoshishino.